Umama wam ndingamchazela ndithi nge-app yam yebhanki esefowunini, yonga ixesha, inokhuseleko kwaye ufikelela kwimali yakho uyisebenzise nanini na ngexesha lakho. Awuyi ebhankini uye kuma imigca emide ulinde uncedo lomntu, uyazenzela wena ngexesha lakho nokuba uphi na nokuba wenza ntoni na.

Ewe, mna ndiyazithemba iibhanki kakhulu kuba imali yam ihlale iphephile ebhankini. Akho mntu owazi ii-number, iinombolo zepini yam. Akukho mntu endinokunika ikhadi lam koko imali yam ihlala iphephile isaziwa ndim ukuba iyimalini. Utatomkhulu wam ndingamcebisa ukuba naye makavule iakhawunti yebhanki ukuze agcine imali yakhe iphephile. Kuba kwimeko uyokufaka imali phantsi na ntoni na ingenzeka imali yakhe inokubiwa okanye xa kunokuqubuka umlilo ushiye apho imali yakhe. Kanti xa isebhankini ihlala iphephile, akukho mntu unokufikelela kuyo ngaphandle yakhe.

phakathi kukuvula iakhawunti yebhanki kwi-intanethi nokuvula iakhawunti yebhanki ngobuqu ebhankini, mna ndingakhetha ukuvula iakhawunti yebhanki kwi-intanethi kuba kuyakhawuleza. Akuthathi ixesha kwaye ndingakwenza nokuba ndiphi nendawo, akunyanzelekanga ndiye kuma imigca emide ebhankini okanye ndilungelelanise nexesha lokuvula nelokuvala. Kukhuselekile kwaye kuseqophelweni eliphezulu. Ukanti ukuyivula iakhawunti yebhanki ngobuqu ebhankini kuneendleko zokuya ebhankini, uphinde ufike ulinde imigca emide xa kulixesha lokuba abantu baninzi. Uphinde ulinde ixesha lokuvula kwabo kwaye nelokuvala

Xa ndinokuzifumanisa ndikuloo meko , ukuba ndingakwazi ukufikelela kwidiphozithi efunekayo ngaphandle kokwenza umgcipheko kwizicwangciso zam zemali ndingayilandelele le akhawunti. Kodwa ukuba idiphozithi ephezulu iza kundibeka kwimeko enzima okanye ndifumanise ukuba zikhona ezinye iinketho ezingcono, ndingakhetha enye indlela yokonga enezibonelelo ezifanayo okanye ezilungile imeko yam yezemali.

Iipolisi ezininzi zinemigaqosiseko yazo nemithetho yakhona othi uyifundelwe okanye ekufuneka uyiqonde ngaphambili kokuba ube uyakhetha nayiphina ipolisi oza oza kuyikhetha. Ukucinywa kwipolisi ngaphandle kokubuyiselwa kwemali nokubonakala kubonakala kungalunganga kodwa kuhlala kuxhomekeke kuhlobo lweinshorensi ekhethiweyo. Ukucaciselwa phambi kokubhalisela i-inshorensi kunokunceda ukuthatha isigqibo esifanelekileyo nesihambelana neemeko zomntu. Kufuneka ukhethe ngohlobo loba wazi ukuba le uyikhethileyo uzawukwazi ukuyibhatala ubomi bakho bonke, ungakhethi i-inshorensi ezokufuna imali eyeeprimiyam eziphezulu ongazukwazi ukuyibhatala igqibele imali yakho sele itshonela kwipolisi.

Ukuthenga indlu linyathelo elikhulu kodwa kusisigqibo esithe sasikhulu kakhulu ngakwicala le mali. Kungafuneka ukuba unyana aziqhelanise nazo zonke iingxaki ezinxulumene nemali ukuze athathe isigqibo esisiso. Ndingamcebisa ukuba angangxami ukuthenga indlu ngaphandle kokuhlalutya kakuhle zonke iindleko kunye nokuba nesicwangciso esizinzileyo semali. Ukuba unayo imali eyaneleyo yokuhlawula zonke iindleko esihambelanayo esihambelanayo kwaye uyakwazi ukuzibophelela. Ezo ziindleko ezifana nedipozithi nokubhatala indlu inyanga nenyanga. Ukuthenga indlu kunokuba sisigqibo esihle esixhamlisayo ekuhambeni kwexesha nakwixesha elizayo.

Ukusebenzisa i-mobile money account yam kubenza lula ubomi ngohlobo loba xa ndifuna ukuthenga i-airtime ndiyithenga ndilele ebhedini okanye ndihleli. Noba ndihamba ngendlela ndiyakwazi ukuthenga i-airtime noba ndikude nevenkile. Akunyanzelekanga ukuba ndichithe ixesha elide ndisiya evenkileni ndiya kufuna i-airtime. Yonga ixesha, ayithathi ixesha kwaye ayinandleko into yokusebenzisa i-mobile money account.

Mninawa wam, ndiyakuvuyela kakhulu ngomsebenzi wakho omtsha. Emva kwexesha elide uzama ufanele kukuvuyiswa ziziphumo zoku ukufumeneyo. Koko ndifuna ukuthetha nawe ngomcimbi endiwubona ubalulekile, ayikuko ukuba ndifuna ukukuxelela ukuba uyisebenzise njani imali yakho kodwa ndifuna ukukuqinisekisa ukuba ukhuselekile nakwisimo esingalindelekanga. Ukuba nomasingcwabisane kuthetha ukuba usapho lwakho aluzukuhlupheka ukuba kukho nantoni na eyenzekayo. Ndikhe ndibone kwimizi emininzi okanye kwiintsapho ezininzi ukuba kuba nzima kanjani ukungcwatywa komntu xa ehlelwe yinto embi abe engenawo umasingcwabisane. Usapho lwakho luba nexhala lokuba luzakwenza iinzame njani na ukukufihla kunokuba luchithe ixesha ukukuhlonipha nokukhapha kakuhle.

Ukuba i-ATM ingaginya ikhadi lam ndisazama ukukhupha imali kumshini wokukhupha imali, ndingaqala ngokulivala ikhadi lam ukusebenza kwalo kwifowuni yam. Ndandule ukuya ebhankini leyo ndiye kufuna uncedo, ndibachazele kabanzi ngokwenzekileyo.

Ewe nam ndiyakholelwa entweni yokuba ukuzithengela ikhaya kohluke kakhulu kuyo nayiphi na into ongazithengela yona kuba ukuzithengela ikhaya kunotyalomali lwexesha elide. Xa umntu enekhaya lakhe kubangela azive ezinzile kwaye ekhuselekile, akafanelanga ukuba nexhala lokuphumla endlini kuba umqeshi egqibe kwelokuba uyayithengisa indlu okanye uyayinyusa irenti. Kukunika inkululeko yokwenza utshintsho endlwini ngendlela oyithandayo ngaphandle kwemida oyibekelwe ngumqashi. Oko kukwenza uzive uzinzile kwaye ukhulule ukhululekile.

Umakhulu wam ndingamcacisela ndithi, makhulu ukuvula umasingcwabisane akuthethi ukuba ubizelwa ukufa okanye uzibizela wena ukufa. Kuthetha ukuba umngcwabo wakho xa kunokuvela nantoni na ngobomi bakho uya kuba yimpumelelo kwaye ube yile ndlela uwufuna ngayo. Khawufane uhlale ucinge uzinzise ingqondo uzicinge ukuba ufuna ukufihlwa njani wena wakusweleka. Umasingcwabisane uzawukunikeza kanye elo thuba lomngcwabo wakho owufunayo, iintsapho zakho nabamelwane abayi kuxhalaba ngokuba bazame iindleko zomngcwabo. Koko bazochitha ixesha labo elininzi ekuhlonipheni nasekunikezeni umngcwabo wakho isidima esikufaneleyo njengomntu oneminyaka emininzi.

Molweni, ndicela ukuthetha nani ngomba obalulekileyo. Njengonongxowa wombutho wethu ndicela uxolo, andikwazi ukufumana imali yokurhuma kule nyanga sikuyo koko ndicela ukungayirhumeli le inyanga kuba ndijongene nobunzima bokufumana emali yokurhuma. Kodwa ndiyazi ukuba sasivumelene ukuba umntu akakwazi ukungarhumi inyanga ide ibe iyaphela. Ndicela ukunithembisa ukuba ndiza kuyizama le mali kancinci kancinci, mhlawumbe ndiza kubhatala iiveki zibe mbini okanye zibe ntathu kwakule nyanga de ndibe ndiyayigqiba. Ndicela ukuxolisa kwakhona ngokunibuyisela umva ngento esasiyithethile kodwa ndiyathembisa ukuba iza kuthi iphela le inyanga ibe imali ikhona sele ndiyibhatele. Ndiyabonga, enkosi.

Umsebenzi wasebhankini ndingamchazela ndithi, ndicela ukuvula iakhawunti yokubhankisha imali. Ndifuna kube luhlobo lweakhawunti olungavumelana nokuba ndilawule imali yam ngokukhuselekileyo kodwa ndihlale ndikhathalele ukuba kusemthethweni kwaye kuhloniphekile. Ngoko ke ndingathanda ukwazi malunga nomrhumo wokuvula kunye nokugcina le akhawunti kunye nezinye iindleko ezinxulumene nayo njengomrhumo wokusebenzisa i-AT_ M okanye ukufowuna ngeendlela ezithile. Kwaye ndingabuza nokuba zeziphi ezinye iimfanelo ezidingekayo. Ingaba ngawaphi amaphepha adingekayo afana nomazisi okanye ikhona na enye into angandinceda ngayo?

Umakazi wam xa enokundicacisela ngolu hlobo lwenkampani ndingamcebisa ukuba ngaphambili kokuba afake imali yakhe kule nkampani, makaqale ayijongisise, ayihlolisise kwaye enze uphando olwaneleyo ukuze angazisoli ngemali yakhe. Kwaye le company ingamxabanisa naba bantu azobe ebafake ngaphantsi kwakhe xa sele befuna iimali zabo zingaphumi. Inkampani elolu hlobo ethembisa ngobutyebi ube uhleli phantsi ungasebenzi, idla ngokuba kanti ziimali zakho ziyotshonela kuloo nkampani. Ngoko ke ndingamcebisa ukuba xa efuna ukubhankisha imali yakhe okanye efuna ukukhulisa imali yakhe, ndingamjongisa enye inkampani anokuyisebenzisa ngelixa esajongisisa le inkampani ayifumeneyo.

Umakazi wam ndingamxelela ukuba ukusebenzisa le app yebhanki kulula kwaye akunandleko. Okwesibini uyisebenzisa nokuba uphi na. Akunyanzelekanga ukuba ude uye ebhankini xa ufuna ukusebenzisa imali yakho. Okwesithathu ndingamqinisekisa ukuba ikhuselekile kwaye isecopheleni eliphezulu.

Xa ndinokufumanisa ukuba ibhanki ayisivumi isicelo sam sekhadi letyala ndingaziva ndikhathazekile kwaye ndidanile. Kodwa ndingasebenzisa kanzima ukuqinisekisa ukuba ndiyayiphucula indlela endisebenzisa ngayo imali kwaye ndiyazama ukubhatala amatyala wam ngexesha nangendlela efanelekileyo ukuze ndikwazi ukuphinda ndifumane elinye ithuba lokwenza ityala kwakhona.

Umhlobo wam ndingathetha naye ngelithi, ukubuyisela imali yeNSFAS akubonakali njengomthwalo kuba uyibuyisela kancini kancinci, awuyibuyiseli isisixa esikhulu owawusibolekile. Ndimcebise ngelithi makayithathe njengendlela yokuba kohlaziyo lwezemali kwaye isetyenziselwa kumfundi ophumeleleyo ukuze amkele inkxaso njengomfundi. Ngokuqhuba umsebenzi iya kuba yindlela yokubuyisela kwinzuzo yezimali ezilindeleke kwimfundo yakhe. Ndingaphinda ndimxelele nokuba makayithathe njengokuba ukuyibuyisela le mali naye uxhasa abanye abafundi abeza emva kwakhe abalidingayo uncedo lwemali yeNSFAS, koko ukuyibuyisela emva kuzonikeza nabanye ithuba lokuba bakwazi ukufunda.

Umama wam ndingamcacisela ndithi injongo yeakhawunti yetshekhi ikhangela ukugcina imali ngendlela yokwenza iinzame zokuyisebenzisa rhoqo. Ivumela ukuba umntu enze iintlawulo, imvumela ukuba athathe imali rhoqo xa efuna nokwenza iinkonzo ezenzakalayo ezifana neefowuni, imithombo yezezimali njalo njalo. akhawunti yokonga ngakolunye uhlangothi inokuqinisekisa ukuba imali ifakwa ukuze igcine uyigcine kwaye ikhule ngokuthe ngcembe ukuphosa imali emaxesheni amaninzi ohlukeneyo.

Ukuba i-ATM inokuvalela ikhadi lam okanye iliginye xa ndiyokukhupha imali, ndingaziva ndikhathazekile kwaye ndinoloyiko kuba zininzi izinto ezenzekayo zale mihla ze-technology. Kodwa ndingazama ukukhawuleza ndiye ebhankini ndiyokwenza ikhadi elisha ukuze kuphinda ndiye kukhupha imali.

I-UIF yimali eyenzelwe ukuba ifunyanwe ngabasebenzi xa baphelelwe ngumsebenzi ngenxa yezizathu ezingaphaya kwamandla abo. Njengomsebenzi uza kubhalisela i-UIF kwaye uyinxalenye yomvuzo wakho iza kutyalwa kuwe. Umthetho uthi kufuneka uhlawule u-one percent yomvuzo wakho kwi-UIF ize neenkampani yakho nayo ibenegalelo kwi-UIF yakho, nayo iya kuhlawula u-one percent womvuzo wakho kwi-UIF. Oko kuthetha ukuba xa inkampani yakho igalelo layo lidibane negalelo lakho uyawukwenza i-two percent ngenyanga.

Kubalulekile kakhulu ukuqonda ngokupheleleyo imigaqo nemiqathango phambi kokuba uzibophelele ekwenzeni iakhawunti yokonga inzala ephezulu. Isizathu esikhulu kukuba imali yakho yinxalenye ebalulekileyo yekamva lakho kwaye ukwenza izigqibo ezingachazwanga nezingacacanga kakuhle kunokukhokelela ekulahlekeni kwemali okanye iingxaki ezingalindelekanga ezingenakuba salungiseka.

Molweni, ndiyavuya ukunceda ngesicelo semalimboleko ukuze nikwazi ukuthenga ikhaya lenu. Enye yezinto ezibalulekileyo neyenza kube lula ukuba isicelo sakho samkeleke yibhanki kukuba ukhuphe idiphozithi kuqala. Make ndichaze indlela enokunceda ngayo kunye nezinye izibonelelo. Idipozithi yimali oyihlawula kwangaphambili njengenxalenye yexabiso lendlu yakho. Iibhanki azisoloko zibhatala u-hundred percent wexabiso lendlu. Ukuba wena unokukhupha u-ten percent okanye u-twenty percent wexabiso lendlu, oko kunokwenzeka kube lula ukuba isicelo sakho siphumelele kwaye kunokukunciphisela imali onokuyibhatala inyanga nenyanga, kwaye kuzokubeka emathubeni aphezulu wokonga.

Abanye abantu abakhululeki ncam xa kuthethwa ngokufa okanye ngokuvula umasingcwabisane kuba ukufa kubangela ukungaqiniseki okuthile okukhulu. Abanye abantu abayazi into eyenzekayo emva kokufa, nto leyo ebangela uloyiko kunye nokudideka. Ukucinga okanye ukuthetha ngako kungavusa uloyiko lwezinto ezingaziwayo. Ukufa kuhambelana nelahleko, intlungu kunye nokohlukana, ukuxoxa ngalo mcimbi kunokuvusa iintlungu ezidlulileyo okanye kwenze umntu azive edakumbile. Ngenxa yoko abanye abantu bakhetha ukuphepha isihloko kwaphela bangathethi ngento edibaniselene nokufa okanye nokuvula umasingcwabisane.

Ewe, ukungena imigalelo kuyanceda. Ukungena imigalelo kunokuba linyathelo elilungileyo lokwakha ubutyebi kodwa kufuneka kwenziwe ngononophelo nangolwazi. Kubalulekile ukuhlola imingcipheko, ukuqonda imigaqo kakuhle nokuphepha izikimu ezilahlekisanayo. Ngaphambi kokutyala imali kungcono ukufuna iingcebiso ezivela kubacebisi bezimali okanye ukukhangela ulwazi olunzulu ukuze uqinisekise ukuba isigqibo osithathileyo sesifanelekileyo kwaye sesikulungeleyo.